Mngani wami, inqubo yemalimboleko ihamba ekuthenini uma uyithola imali namuhla, emva kwezinsuku ezingamashumi amathathu, kumele ibuye leyo mali isenengxenye ethile. Uma ingabuyanga, kwaphinde kwadlula ezinye izinsuku ezingamashumi amathathu, iyengeza kuleyo mali. Leyo mali eyengezwayo, noma esuke yengezekile, ibizwa ngenzalo.

Okokuqala nje, ukubheka ukuthi lolo hlobo lwe-medical aid luza naziphi izinzuzo noma ama-benefits and kuzobiza malini ukuyikhokhela.

Kuba nobunzima obukhulu kakhulu kubantu basemakhaya, ngoba okokuqala, abafundisekile ngalezi ndlela zamabhange ezisebenzisayo. Manje kuba nzima kubona ukuthi bamelane nakho.

Isicelo se-UIF singafakwa kwa-Department of Labour ngokusebenzisa ummeli noma abondli bangazifakela bona.

Omashonisa abaningi uma uboleka imali bajwayele ukubamba umazisi. Eyi, ngiyaye ngiphatheke kabuhlungu kakhulu, ngoba kuyenzeka ngiwudinge umazisi, kanti ngaleso sikhathi ngiwudinga usabanjwe umashonisa.

Ngicabanga ukuthi lezi zimali zihlanganiswa zonke izinzuzo zezimali. Ihlanganisa zonke izinzuzo zonyaka, zonyaka wonke.

Okubalulekile, ukwazi ukuthi labo bantu noma leyo mindeni iliphi usizo abaludinga kakhulu. Lokho ungakuthola ngokwenza ucwaningo, noma ukufunda ucwaningo olwenziwe, bese ukufaka kuma-features omshwalense lokho.

Inzuzo, bengivamisile ukuthi abantu bebe nemibono kodwa emuva kokukuthi ngizibonele, ngenza inzuzo. UTomasi udela ngokubona, nami sengizodela imali isingena kwi-akhawunti yami.

Umqondo omuhle nombono omuhle, ngoba le mali ozoyiboleka ukuyokhokhela esinye isikweletu, izoba nenzalo ezophinde yengeze isikweletu.

Izihibe nezici ezingabakhona ukuthi, abanikazi bamapholisi kungaba nzima ukuyilandele lemiqathango ebekwe imishayilense. Okungenza kube nzima uma sekumele bafake izicelo zokukhokelelwa kokulungiswa kwezimoto.

Awubi nakho ukukhathazeka ngoba usuke wazi ukuthi umndeni wakho uhlelelekile emva kokuthi wena usudlulile emhlabeni.

Ngibanalo ithemba uma ngizofaka isicelo semalimboleko nomuzi. Ngiphinde ngibe nokukhululeka ngoba ngiyazi ukuthi mina nezingane zami, nomndeni wami, sizoba nalo ikhaya.

Ubuhle balamakhadi ukuthi, uyakwazi ukuthola into oyithandayo osuke uyibonile idayisa, kodwa ungenenayo noma ungenalo inani eliphelele lokuyithenga. Bese usebenzisa i-credit card, okuyisikweletu ukuyithenga.

Izinguquko engingazenza ukuthi, ngifake amalungu omndeni wami amasha kumshwalense, ngiphinde ngiwenze nama-beneficiaries.

Ngendlela engingacasuka ngayo, ngingazama ngayo yonke indlela ukuthola iminyango engangisiza ukuze ngikwazi ukuthola ubulungiswa, nangawo, nangaphambi noma umngcwabo osudlulile. Ngingabufuna ubulungiswa ngoba ngabe ngidayiselwe ingulube isesakeni.